Go batla legae mo toropong o ka le batla mo la gago la letheka kgotsa computer-ra e nngwe le e nngwe kgotsa mo internet-eng. Mo dikgwetlho tse motho a ka di naganang ke gore a fa a dulang tlebe go na le modumo o montsi kgotsa nnyaa le gore kwa go nniwang go phepa for gore batho ba ka dula na?

Ke nagana gore go botlhokwa gore batho ba batsho ba ketekete lenyalo la bona ba apere seaparo sa setso ka gonne re batho ba e leng gore re tlhaga mo Aforika Borwa, go raya gore re tshwanetse gore re tlhomphe setso sa rona ebile re se bontshe gore re keteka manyalo a rona kgotsa mekete e mengwe le mengwe.

Ke ile go apaya bogobe ba mabele le mogodu ka gonne ke dijo tse ke di ratang thata.

Gantsi ke apara thata di-leather-ra jacket-e, ke apara borokgwe ba jean-e, ke apara le dikhiba tse ntle.

Go tloga kgale kgale ntse ke rata Culture Spears. Ke nagana gore nka bitsa Culture Spears ka gonne ke godile ke utlwelela mmino wa bona thata ebile mmino wa bona o na le go rotloetsa bašwa gore ba dire dikgwetlho tse di siameng.

Ka gonne bontsi jwa bona go na le ko ba batlang go yang kwa teng ebile tshwan'tse ba fitlhe ka nako ko ba yang, ke ka moo ba batlang dijo tse di apeiwang ka bonako.

Ka gonne bašwa ba nna ba le mo inthaneteng, re ka dira gore dijo tsa setso re di baye mo inthaneteng gore bašwa ba bone gore di apeiwa jang ebile ba sa latlha setso sa bone.

Diaparo tsa Setswana gantsi di diriwa ka matlalo a podi kgotsa a kgomo. Gore ba dira jalo ke gore di kgone go nna sebaka di ntse sentle ebile di sa kgeiga ka pele. Maina a Setswana a diaparo ga ke a itse pila.

Ee, manyalo a a rulagantsweng ke karolo ya setso sa me sa Setswana. Ga ke ikutlwe sentle ka gonne ke nagana gore mongwe le mongwe o tshwanetse a a bone tšhono ya gore a ikgethela gore o batla go phela le mang bophelo ba bona botlhe.

Ba dira gore go nne le banna ba e leng gore ba kuka lekase ba le isa ko mabitleng, go nna le batho ba e leng gore ba apaye ebile ba phepafatsa ntlo, go na le batho ba e leng gore ba nna le balosika ebile ba ba kgothatsa mo botlhokong mo ba leng mo bona.

Morafe wa ba-Pedi o itsegeng gape jaaka ba-Pedi kgotsa ba-Sotho ba Bokone ba Aforika, ka setso ba ne ba apara diaparo tse di rileng ka matlalo a diphologolo jaaka letlalo la podi tse di neng di nolofadiwa le go segelwa diaparo tse di tshwanang le tshega ya basadi. Banna ka tlwaelo ba ne ba apara matsela a letheka mme ba tshotse dilwana tsa setso tse di jaaka maungo le go dira dipheta, le mekgabiso e e mebala-bala le tsone di ne di le botlhokwa segolobogolo ka dinako ya meletlo ya setso. Diaparo tsa setso tsa ba-Pedi tsa sejwalejwale di kenyeletsa matsela a mebala e kganyang jwalo ka seshweshwe a kopantsweng le dipaterone tsa setso le mosebetsi wa .

Ee, moaparo wa setso o ka aparwa ka botlalo kwa ditiragalong tse di tumileng tse di jaaka conference-e mme mo maemong a mantsi ke tlhagiso e e maatla ya boitshupo jwa setso go farologana le boikgantsho.

Moaparo mongwe o montle thata wa setso wa basadi ke kimono ya se-Japan-e, bontle jwa yone bo mo mmeleng ya yone e e kgatlhang di-pattern-e tse di raraneng le di tshwanetso e e tseneletseng ya setso. Gantsi e dirilwe ka silk-e ebile e kgabisitswe ka diatla ka ditshwantsho tse di emelang tlholego kgotsa diphetogo tsa dipaka, kimono e bontsha le ngwao.